Uma ngabe bengingumhambi odinga ukuthutha imithwalo emikhulu noma engajwayelekile, bengingabheka lapha kuma-airplanes ukuthi bathatha isisindo esingakanani ukugcina. Lokho ngicabanga ukuthi bekungenza kube lula ukuthi impahla yami ihambe. Noma ngibheke lapha ey'timeleni ukuthi isisindo sey'mpahla abayithathayo sigcina kuphi, ngiyifake khona ihambe impahla yami.

Ngicabanga ukuthi amathebula ey'nkathini zokuhamba kwamabhasi ayakhona ukusingatha abantu abahamba ngey'nhlelo ey'hlukahlukene ngoba iy'nkathi ziyakhona ukuthi zifake nalabo abadinga ukuhamba ngaphandle kwamahora ohambo avamile. Liba khona lelo bhasi elilodwa noma amabili elithatha labo bantu ekugcineni.

Abantu abadala basenkingeni kodwa emphakathini kuyenzeka ukuthi nabo bafakwe ey'ndlekweni zalokhu futhi bahambe ngokukhululeka. Abantu abadala bayaphulelwa uma ngabe behamba abakhokhi amanani afana nabantu abavamile. Iy'ndleko zokuthi bahambe bayabhekeleleka kakhulu kuzona.

Ngokubona kwami kubaluleke kakhulu ukulinganisa isikhathi sokuthutha kanye nezindleko lapho ukhetha impahla kaloliwe yezimpahla zokuthutha ngoba ave beqinisekisa indaba yesikhathi. Uma ngabe loyo loliwe kundlulile isikhathi, kusho ukuthi nawe sekundluliwe, angeke usakhona ukusizakala lapho. Ngaleyo ndlela kubalulekile ukulinganisa isikhathi.

Umehluko phakathi kwezithuthi zesonto nezinye izinkonzo zokuthutha ezisekelwe kumavolontiya kubantu abadala ukuthi lezi ey'sekelwe kumavolontiya, abantu bakhona banokuy'nikela okukhulu ngoba basuke bazi ukuthi bazosiza abantu abadala futhi abadinga isikhathi nesineke bayakhona ukubabhekelela ngaleyo ndlela. Ngokungafani nalaba abayenza imali abangenandaba ukuthi kwenzakalani ngabantu abadala.

Into engangenza ukuthi ngiqhubeke noma ngabe lesifunda sinamathole aphezulu emalolini athwala impahla. Ukwazi ukuthi ngizobe ngisebenza ngenza imali eningi, le eyamathole izobe ikhona ukuthi ikhaveke ngale mali engizobe ngiyenza.

Ngicabanga ukuthi into ebalulekile engenziwa uma ngabe kuthathwa iy'nqumo ngezokuthutha zomphakathi ukufaka abantu abadala, ukuthi kuyiwe kubona abantu abadala bazikhulumele bona iy'ngqinamba, ney'nkinga ababhekana nazo kulezi ezokuthutha. Ngaleyo ndlela kuzokwazeka ukuthi yini abayidingayo, yini abangayidingi, yini eyinkinga kubona.

Ngizizwa nginganeme ngokulinda isikhathi eside. Akekho umuntu othanda ukulinda isikhathi eside. Le nto yokukhishwa kwekhabhoni angazi ukuthi inamthelela nini, muni emvelweni. Angicabangi ukuthi kuyisimo esikahle leso.

Ngicabanga ukuthi ama-shuttles angahlanganiswa nezinye iy'ndlela zokuhamba ukuze anikeze uhambo olungenamthungo kubantu abadala ngokuthi baxhumane noma baphathinarishe nabanye abanikeza isevisi kubantu abadala njengey'bhedlela kanjena. Lokho kungaba lula ukuxhumana ney'bhedlela, ukwazi ukuthi inani elingaka logogo elidinga ukuthi lihanjiswe namhlanje, nakuy'ndawo lapho ogogo beholela khona bangaxhumana nabantu bakhona ukukhuluma kwaziwe ukuthi oh, abantu abadala abangaba abadinga ukuhanjiswa ngalolu suku nangalesikhathi.